Baphatheka kuhle khulu ngombana

Ngiyaphikisana ngombana woke umuntu okhamba endleleni ukose alandele umthetho.

Angaba sengozini khulu ngombana utjhayela ikoloyi engasisemthethweni engamele ikhamba endleleni.

Iye kuqakatheke khulu kuyasiza.

Amathikithi lawo owathengako lokha nawuyokukhamba ibanga elide.

Ngombana bayazi ukuthi baphathelene nani.

Amagadango engathathwa wona lokha nakuyiwa entimeleni. Kuqiniseka ukuthi bayatjhega bonyana ngisiphi nasiphi isikhathi lapho kuba nabantu abakhwelako abanengi.

Abantu abanengi bakhetha ukukhamba ngesitimela ngoba ngiso esimsinya khulu begodu sikwenza uzizwe ukhululekile.

Abantu angekhe baphatheke ngendlela efaneleko ngombana bazabe bazibuza imibuzo.

Bangenza isiqiniseko sokobana benza woke umuntu ahlale ngendlela efaneleko atjhayele buthaka.

Itheknoloji ingasiza ekuphunguleni isiminyaminya. Ngokuthi kufakwe ama-date neenkhathi lapho abantu abazokufuna ukukhwela isitimela namalanga.

Ukwenza isiqiniseko sokuthi amathraga akhamba endleleni lokha iinkoloyi sezimanani amancani khulu.

Ubudisi bokuqalana nabantu abakhamba ngeembhesi lokha nabasendaweni lapha iimbhesi zibathatha khona. Ubona kuphutjhwana kuze umuntu angene ngebhesini kunokuthi bajame i-line, kuze woke umuntu akghone ukungena.

Angivumelani nakho ngombana kungenzeka ingozi ori

Makwenziwe isiqiniseko sokobana abatjhayeli bamathraga ngibo abatjhayela ebusuku. Ukuze bakghone uku-deliver ipahla ngesikhathi esifaneleko.

Abatjhayeli bamateksi ngibo abuhlunguphaza abatjhayeli bama-Uber ne-Bolt. Babona ngasuthi babathathela abantu.

Abantu abakhubazekileko abakghoni ukungena eentimeleni ngombana vane zigcwele khulu.

Ukwenza isiqiniseko sokobana abotitjhere bayafundisa abafundi ngamatshwayo magadango ekumele athathwe. Lokha nawuyokukhwela isitimela.

Amaphepha abhalwe ibizo lakho, afakwe nesithembu.

Kungombana banetjhejo khulu begodu baphethe amakhasimende ngendlela elungileko.

Khulu.

Ukwenza isiqiniseko sokobana kuyaphostwa nakuma-social nakumaliledinini nge-Bolt.

Abomma abathengisa eenteyitjhini benza isiqiniseko sokobana bathengisa izinto ezidingekako nokudla okusuthisako.

Iye bangarhelebheka ekutheni.

Ikuthinta khulu ngombana ngibo abenza isiqiniseko sokobana benza abantu bazizwe bamukelekile endaweni.

Iye kuliqiniso ukuthi amathraga akukamele aphathe umthwalo omnengi khulu ngombana umthwalo omnengi khulu ubangela izinto ezinengi.

Iye kuliqiniso elipheleleko ukuthi amathraga kufuze angalayitjhi umthwalo

Ihlangothi engingalithandiko ngelokuthi bangathatha amagadango angakalungi.

Ubujamo esingahlangabezana nabo be-Bolt namkha i-Uber. Ngebokuthi uzithole ungakahlaliseki, ucabange bona umuntu otjhayela i-Bolt angakuthatha akuse endaweni ekungasiyo.

Angivumelani nayo ngombana abantu abatjhayela iintimela, benza isiqiniseko sokuthi woke umuntu uthola iskhwelo sokuya lapho ayakhona afike ngesikhathi.